Uhambo lwendlela luye lwenze ubuhlobo phakathi kwenu buqine. Kulapho nikhe nenze nemidlalwana ethile khona ukuze niqhube ixesha nazane ngcono futhi, nifunde izinto enizibonayo apha endleleni ezinothusayo ezinye ezinimangazayo. Indlela yokufunda kukubuye uphume ngaphandle ubone izinto ngaphandle futhi ufumane nolunye uluvo lomnye umntu uba yena izinto uzibona njani.

Ndingamcebisa ndithi kofuneka azenzele naye olwakhe uphando lokuba izinto azifuna ukuzithumela zizinto ezihambisana kunye nemithetho yalapha. Kungenjalo nam khe ndikhawuleze ndivisisane kunye nabezomthetho ukuba yintoni evumelekileyo ukuba ingaza ize kweli cala, iwele imiwewe ize eMzantsi Afrika, apho ke ingenza izinto zibe lula, zibe lula kuye nakum.

Into yokuqala ekumelezeke ilungiswe zizitulo zakhona, zisondelelene kakhulu. Namaxesha akhona, abhekelene kakhulu ke wona amaxesha. Ngoba ukuba kwenzeke uphulukane nalena yentsimbi yesithathu inqwelo yakho uyolinda ezohamba ngentsimbi yesihlanu. Kodwa okunye nokunye komelezeka baphuhlise nje indlela ihlelwe ngayo apha ngaphakathi kwizitulo.

Iwupholisa kakhulu umphefumlo into yokhe uthathe uhambo uthi chu noba ungabaleki, uthi chu. Ipholisa ingqondo futhi nengqondo iye ive iphumlile isebenza ngendlela erayithi. Nomzimba ke uye nawo ubulele uba ukhe uzilolonge uphume umzuzwana, noba yimizuzu elishumi ngosuku ujikeleze nje uphinde ubuye.

Ngumlilo into yotshayela ngaphakathi enye futhi ingenza nathi sibe neengxaki zokuphefumla ngaphakathi singabanye, ngoba kaloku ayiyonto evumelekileyo uba uyenze uhleli nabantu. Yinto bekumele uba uyenza ungekho apha phakathi kwabantu, uzenzele wena kwindawo eyenzelweyo ukuba utshaye icuba lakho ngengxowa yakho nangendlela othanda ngayo. Loo nto ke ingabeka iimpilo zethu emngciphekweni futhi ingasibeka uba sifumane iingozi, ngoba kaloku ithuba lakho elinintsi uzobe umpakuza apha utshaya endaweni yokuba unike ixesha lento yokuba ujonge phambili.

URhulumente ugxininisa ukuba ezi moto zibe semthethweni ngoba kaloku yenza loo nto leyo kunciphe iingozi ezenziwa zezi moto zingafanelekanga zisendleleni. Kube ke into eyenzekayo ibe ngamaphutha abantu nendlela umntu aqhuba ngayo, abanye beqhuba bephantsi kweempembelelo zotywala nezinye futhi. Ngaloo ndlela leyo siyakwazi ke ngoku uye basuse ezi moto zingadingekiyo endleleni khona ukuze bazojongana naba baqhuba beqhuba iimoto ezisemthethweni ezifanelekileyo kodwa beqhuba ngendlela engafanelanga.

Abanye benziwa kungazi, abanye benziwa kukungakhathali futhi abanye benziwa ke kungathathi ntweni.

Yho mna ndiqala ndixuxuzelwe sisisu xa ndizothatha uhambo olude noba kungebhasi okanye kungeteksi. Andithandi ukuthatha ixesha elide ndihleli phantsi ndihamba, ngoba ndiye ndidunjelwe zinyawo, ndiye ndiphathwe yintloko, isisu sam siye singalungi kubekho umoya ogcwele esuswini. Andikwazi nokutya xa ndihambayo, funeke ke ndibe ngumntu ophethe amanzi amanintsi, ndiphethe iipilisi zentloko. Yhoo andithandi kakhulu, andithandi tu ukuhamba. Ibhasi ithatha kule ndawo ndikuyo xa indigodusayo, indithatha i-sixteen hours, ndikhwele ibhasi zibe mbini. Enye indithatha five hours ukusuka kule ndawo ndikuyo ndiyokhwela kwenye, ndiphinde ndikhwele. Andikuthandi tu ukuhamba ngebhasi. Umgama omde uyandibulala, umzimba uba buhlungu yonke indawo nje, ndiqala ngogula a day before ndihambe.

Eyi inintsi imali ebizwayo ke kwezi toll gate. Akho nto ndiyivayo ngayo ngoba ke ayindenzi ndizive ngendlela ethile okanye engathangani, kodwa ke hayi iyakhutshwa imali kwezi ndlela.

Kubaluleke kakhulu ngoba kaloku kuye kugcinwe nezinye iinkcukacha ezidingekayo ezibhalwa phantsi. Ezinye ziye zibone uba aba kudingeka babhatale, bahlawule imali enga xa kwenzeka kwiinto ezifana neteks. Futhi umsebenzi lona esiwenzayo uye nawo urekhodwe phantsi ukuba siyithathe kubani sayinikeza kubani. I-barcode ithi, ezi zinto zinje sazibona zisemthethweni, zasayinwa off, ngubani ovumileyo wathi hayi ke ulungile lo msebenzi, yonke le nto niyenzileyo yenziwe ngendlela ebekufaneleke yenzeke ngayo. Kulapho ke inceda kakhulu, apho kugcinwa khona izinto ngale nto ibizwa uba yi-record keeping, kuzokwaziwa uba xa kukho into engalunganga sibuyele ezincwadini sizobona uba incwadi ithini yona ngezinto ezi besiye sazivumela zangena okanye ezi nto sikhe sazikhupha sazisa ngaphandle.